Ewe, zikhona iimeko apho ndingakwazi ukuphila ngaphandle kwefowuni yam. Ezo meko zibandakanya lena ilandelayo yayo apho xa ndifake isicelo somsebenzi andikwazi uba kude nefowuni yam kuba ndingaphuthelwa yifowuni xa ikhala.

Iingenelo ze-ephu yokuthumela umyalezo efowunini ibalulekile kakhulu ngokuba abantu abaninzi sebesebenzisa yona ngoku kwaye yeyona ndlela elula yokuxhumana.

Ufuthe lwamakhasi onxibelelwano kulwamano lentsapho ezininzi luyayenza impixano kuba abantu ngoku sebejongise kwikhasi lonxibelelwano. Abasakwazi ukuhlala nemindeni yabo kuncokolwe kube mnandi kungekho mfonomfono ezizicofawayo.

Ndicinga ukuba bangayiphuhlisa ngokuba bayenzele ukuze ikwazi uphendula imibuzo ngqo ngale ndlela ibuzwe ngayo.

Anokuchaphazeleka ngokuthi usasazo lweendaba zobuxoki lungafikelela ebantwini kwaye abantu bangathatha ezaa nkcukacha bazivileyo bangathembi kwanto eza kulonyulo.

Indlela endithi ndizikhusele ngayo kukuthi xa beqala ukundisokolisa, ndibabhlokhe.

Ngokoluvo kwam ndingacebisa ukuba ukuze idatha ifikeleleke kuwo wonke umntu, ingafakwa kuzo zonke iindawo zikarhulumente ngeekliniki, kubekho iikliniki. Okanye kubekho indawo apho kuzofakwa kuyo enzele wonke umntu afikeleleke kuyo.

Ndakhathazeka kakhulu kwaye ndaye ndathatha ixesha ndayeka ukusebenzisa amakhasi onxibelelwano. Kodwa ke ndaye ndabuya ndiyazi ukuba abantu abafani.

Iingxaki ezibangelwa ngamakhasi onxibelelwano ebantwini kukuba abantu abadala bayababa abantwana ngenxa yokhasi lonxibelelwano kwaye abantwana bafunda izinto ezingezizo kwikhasi lonxibelelwano.

Ngaphambi kokuba uhambe uyokusebenzisa unxibelelwano lweWi-Fi yasimahla kuzofuneka xa ufika phayana ujonge ukuba ngoobani abapha kwaye bakhona na abantu ozohlala nabo ukuze kungabikho bungozi obenzekayo.

Asikho esinye isizathu esibangela ukuba abantu bahlukumeza abantu kumakhasi wezonxibelelwano ngaphandle kokugeza okanye ngaphandle kokungakhuliswa kakuhle, okanye ngaphandle kokuthanda ukuvisa abanye abantu kabuhlungu.

Ewe, ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla iba luncedo kodwa ke ingxaki endakhe ndahlangabezana nayo ukucotha kweWi-Fi. Ke mna into endaye ndayenza kukuya xa abantu bembalwa ukuze izosebenza ngokukhawuleza.

Izinto ezikhokele ukuba abantu bangasawathengi amaphephandaba ziimfonomfono zabo kuba ngoku uyakwazi uyifumana yonke iinkcukacha ozifunayo apha kwimfonomfono.

Iimeko zemozulu ezinobangela kuba i-intanethi icothe yimvula, ngumoya. Ngoba xa kukho umoya, i-intanethi iyacotha.

Njengoko iWi-Fi yasimahla iluncedo kodwa kubalulekile ukuthetha nabantu. Ewe, ndikhe ndadibana nomntu ngoku ngumhlobo wam. Sadibana apho sasiyofika khona izicelo kwiWi-Fi yasimahla ngoku singabahlobo bahlobo.